Ngwana ya sa tloswang kgutsana ya motswadi hangata e tla ba ngwana ya kulang haholo hoja ngwana ya sa robaleng hantle bosiu, hoja ngwana ya nang le mathata a bophelo.

Ponong ya ka ke bona mosebeletsi wa ka tlung a sa hlokahale ha mosadi a le teng, hobane mosadi ha le teng wa kgona ho ba le nako ya ho etsa dintho tse tshwantse di etswe ke mosebeletsi. Mosadi wa kgona ho pheha tje ka mosebeletsi ana tlo pheha ka teng, o wa kgona ho hlatswa diaparo tsa lelapa la hae tje ka mosebeletsi ana tlo etsa, wa kgona ho etsa dilo kaofela tje ka mosadi. Hoba le mosebeletsi wa ka tlung empa feela e le ho thusa mosadi haebane o hloka thuso. Mohlomong ntlo ke e kgolo haholo, mohlomong bana ba ke bana ba bangata haholo. Mohlomong mosadi wa sebetsa nako e ngwe ke ka hoo a ka hlokang mosebeletsi, empa ke bona ho se bohlokwa.

Ke bona ekare baithuti ha ba ka rutwa ka leleme la Sesotho ba ka atleha ho phasa hobane ke leleme la bona. Ba utlwisisa ka bonolo ha ba rutwa ka leleme la bona. Ba tshwara dintho tse ba di rutwang ka bonolo. Ke ka hoo ke bonang hore ba ka phasa hantle ha ba ka rutwa ka leleme la bona.

Ke bona setso se sa hlomphiwe, setso se ntse se sa latellwe kore dilo tsena di etsahala di etsahala, mohare ha ba batho ha di patiwe le ho patiwa tje ka ha ne di etsuwa kgale. Ntho enngwe le enngwe e se etsiwa ka tsela ya bona. Ha ba sa hlompha setso.

Eya, ke bona basadi ba tshwaneleha ha ba apere seshweshwe, seshweshwe ke seaparo sa rona re le batho ke seaparo se re holang re bona bo nkgono ba rona, ba ha se apere le bona, ba le bona, ba tshwaneleha ha ba se apere ke seaparo se hlomphang setso sa rona. Ke ka hoo, ke bona e le ntho e ntle hoy basadi ba sa apare.

Ke bona e le phoso hobane ntho enngwe le enngwe e tshwantse e reriswe le batho ba dulang pakeng tshwantse e reriswe le batho ba baholo. Ba bang ba tla ba tla sebedisanang le barena bao hangata hase ntho e e ka etswang ke motho o le mong.

Dikereke ke tse ngata ebile di fapane di fapantshwa ke mekgwa di fapantshwa ke tumelo. Hangata dikereke tse tletseng matsatsi ana ke dikereke tse lahlang batho, ke dikereke tse mathisitseng tjhelete ke dikereke tse sa lateleng Morena Jeso Kreste. Ke ka hoo dikereke di fapanang.

Eya, ka nnete nkile ka dula lekeisheneng ka bona ka tsela e batho ba aparang ka teng. Nna ke apara ka tsela e ke ratang ka yona ebile ha ke thutometswe ko hore ho etsahalang mang o apara eng. Ke apara diaparo tse tse ntshwanetseng le tse kgonang ho di reka.

Eya, nkile ka utlwela ka ona mosebetsi ona o etsetswang ngwana ha hlahile a hlabelwe nku a ba rehwe le lebitso, nkile ka utlwela ka ona mosebetsi o jwalo jwalo. Empa ha ke soka ke ke ya mosebetsing o jwalo. Ke bona e le ntho e ntle hore ngwana a tsebe hore otswa kae, empa ha se malapa kaofela a o etsang heso ha re o etse mosebetsi ona na.

Hangata bothata bo ba tenge ho rekiseng, ho rekiseng ha lefatshe la batho. Batho ba sa sa utlwane, ho sa reriswane ho sa dulwe fatshe ho buiwe le matona kampo le marena.